Keletso ya ka ho batho ba lahlehetsweng ke mesebetsi ka baka la dipula, tse sentseng polasi. E ka ba hore ba nne ba leke hore ha ntse rapolasi a lokisa, a leka le ho kopanya hore dintho di kgutlele maemong, ba nne ba batle mesebetsi ya nakwana ho bo rapolasi ba bang. Le yena rapolasi a ka ba buemla mo bo rapolasi ba bang.

Ha ke ha ke bone mmuso o o thusa batho ka ho ba fa naha e ommeng, hobane ba ke ke ba jala ha ho na thuso. Ho omme, ha ho na dijalo tse ka hlahang moo. Dijalo ke tsona tse ka etsang hore batho ba kgone ho itshebetsa, ba rekise, ba be le lekeno. Jwale ha lefatshe le omme ha naha e omme. Ha ho na thuso. Ho ke ke hwa ba le diphoofolo moo naha e leng hore e omme. Ntho e kgolo kgolo kgolo ke naha e hantle, e mongobo. Le metsi a hantle a itekanetseng.

Ke nahana lebaka ke hobane ba ja fela dijo tse sa fetang ditsebing, tse sa lekolwang hore di hantle ho ka jowa ke motho na, le ho kena mmeleng wa motho. Ke lona lebaka le etsang hore ba kgohlele, ba thefulehe mmeleng. Hobane ha ho na setsebi se e le hore dijo kapa lebese la polasi eo di feta ho sona setsebi, hore di loketse mmele wa motho na.

Ke ne ke kgahlehile haholo hobane e ne e le ntho e e monate e kgahlang hore motho a ka e shebella, a e bona a tseba hore ho re a je dijo tsena tseo a di jang tse monate. Di-cheese, di-ice cream, dikuku, jwalo jwalo, di tswa kae? Ho etsahala jwang? Ho tla jwang hore ho be jwalo? Lebese lena le hlaha kae? Le etsang hore re je dijo tsena tse monate tsena.

Tsela ya ho jala ya motho a hae le tsela ya dishopo e keke ya tshwana, e fapane. Ke nahana le tsela eo ba jalang ka yona, tsela e ba nwesetsang, tsela manyolo a bona a fapane le a motho a hae. Ka hoo ditatso di kekeng tsa tshwana, Metjha ya ho jala ha e tshwane.

O tlameha ho batla tjhefu kapo moriana o tla thusa ka ho bolaya lehola leo la bolayang poone ya hae. . O tla thuseha ha a ka latela motjha wa moriana. A thola thuso ya moriana o hantle a o tshela moo pooneng.

E ba ama ka hore ha dintho di nyoloha le bona ho bolela hore tjhelete jwale e ba nyane ya hore ba ka reka dintho tsa dipolasing tseo ba di sebedisang. le Hore ba ka hira batho ba tlo sebeletsa polasing moo. Ha ba sa kgone ho hira batho ka baka la hore ha ba kgone ho ba patala ho bolela hore dintho tse tlo jaduwa kapo tse tlo hlaha di nyane mme jwale di tlo rekiswa ka theko e hodimo.

Nka mema e mong wa borapolasi ho tla fa baithutwana tsebo ka tsena tsa polasi, le hore ba kgone ho kgahleha haholo ba kene lefapheng lena. Ba tsebe ka tsa temo, rapolasi a ba hlalosetse ka ho latelana ho tloha qalong ho fihlela qetellong hore ho etsahala jwang, hoba yena e tla be le setsebi. A na le tsebo e ngata ka lefapheng lena.

Rapolasi wa ka, re le basebeletsi ba hao, nna ke e mong wa bona ke emetse basebetsi kaofela. Re na le tletlebo ka marobalo a rona, ha kgotsofatse hohang. Re ne re kopa ntate e seng ka tello, empa ka boikokobetso hore o ko o leke ho bona ka tsela eo o ka ntlafatsang maemo a moo re robalang teng re le basebeletsi ba hao. Hoba bongata ba basebetsi ba re ha ba kgotsofala ka poleke e re robalang ho yona. Maemo a teng ha kgahlise, ha kgotsofatse, ha jese ditheohelang hohang. Re ka ka kopa hore ha o so o bone tsela eo o ka rarollang bothata bona ka yona o kgutlele ho rona. Re ka leboha ntate.

Ke nahana hore nka e kenya tsebo ya setso hobane ho thwe motho le motho o pholoswa ke seo a dumelang ho sona. Jwale ka hobane re hotse re bona ba baholo ho rona di ba sebeletsa. Jwale o ha o felletswe ke maqheka, o tla ya mona ho sebediseng dinthong tsa setso. Nka e leka, mme ha e nsebeleditse ka lo fana ka bopaki ho dihwai tse ding hore di latele metjha ena ya ka.

O ka sebedisa difafatsi tse fapaneng. Tse ding tsa teng ke hoe pipe ya metsi. Net-e, di-spray-a bottle, dibotlolo tse tsa fafatsang. Melemo ya teng ke hore di etsa hore tjhefu e se ke ya keneka haholo dijalong ka matla, e laolehe. Hore e se utlwisise dijalo bohloko, empa e ntse e fetela bothateng ba taba e leng ho bolaya dikokonyana tsena, empa taba ke hore e se ka ukwisisa dijalo bohloko. Tsa qetella mohlomong di shwele di se di sa hole hantle.

Dijo tse ka hara mokolokoti di betere ho feta tse omisitsweng ka hobane, di ngotswe hore di senyeha neng moo makolokoting. Re kgona ho bona hore di tlo senyeha neng. Di kgona ho tshwarella ho nka nako ho feta tse omisitsweng le phepo ya teng e ka hodimonyana ha di fihla mmeleng wa motho.

Hello le kae? ke Modiehi a buang mona. Polasi ya hao e kgethuwe e le e en gwe ya mapolasi a tlo tjhekelwa mokoti wa metsi, ka hoo nna ke o founela hore o mphe dintlha. Ke tlo kopa dintlha kaofela tsa polasing hore ha re romella batho moo ba kgone ho tseba hore ba ya hokae, ho mang, ba tlo fihlela ho mang, ke mang a tlo ba jo bontsha hore ba tjheke kae. Ka hoo ke tlo kopa dintlha tsa hao, o sa tshwere jwalo fonofono ya hao. Ke kopa e be dintho kaofela di pela hao, rapolasi wa ka. Re kgone hore re tlo tla re o etele re o tjhekele metsi. Kea leboha, e tswa o sa tshwere jwalo mohala wa hao.

Dihwai di hloka ho na hore di tjheke a mekoti ya metsi mapolasing a bona. Ba se nwesetse haholo ho feta tekano, hore ba boloke metsi. Ha ho kgonahala, ba nwesetse ka diemere ho na le hose pipe. Mme ba leke hore ba etse tjhelete ya hore ba kenye di-jojo.